Ee, data e botlhokwa fela ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama botlhe segolobogolo batho ba sa direng, batho ba tlhokang tiro ba ama ke yone gonne ba ba le boitsibiso bo bonnyane kgotsa ga ba kgone go fitlhelela boitsibiso hohang, segolobogolo fa o ka fitlhela ka nakong tsa segompieno sengwe le sengwe se dirisiwang, go dirisiwa internet, jaanong fa motho a se kgone go fitlhela data se o se etsa gore a se ke a kgona go fitlhela boitsibiso, go fitlhela thuto e e teng mo inthanete ka jaanong ditlhwatlhwa tse ko godimo tsa data di re ama rotlhe, di ama segolobogolo ba sa kgone go fitlhela data eno, gonne go segompieno sengwe le sengwe ke data mme bofelong re ba le bokgoni bo bonnye ba go kgona go tsena mo inthaneteng seo se etsa gore re latlhegelwe ke dilo di le dintsi.

Ee, mo nakong ya segompieno rotlhe re dirisa data go ikgolaganya le baratuwa ba rona le ditsala, le nna ke o mongwe wa bona ba dirisang data fela ke dirisa eno ya fibre, Wi-Fi ya fibre e molemo ka tlhwatlhwa mo nakong ya matsatsi a ka bang masome ya mararo, thirty days ke kgona go kry-a data eo ka madi a ka bang three hundred and eighty, mme e kgona go nthusa thata kaobane ga e fele. Ke data e sa feleng ya malatsi a ka bang a ma thirty, jaanong e ko tlase go tlogeng ko sedirisweng se ke neng ke se dirisa ke e bapisa le yone e ko tlase ka ditlhwatlhwa, mme ke a e rata gonne ga e tshwenye le ka internet ke kgona go connect-a ga monate fela.

Jwalo ka data e re thusa go ikgolaganya go tsena mo inthanete le go e dirisa molemong wa go ithuta dilo ding, go botlhokwa gore motho fa a batla go reka data a ka lebella tsela eo e dirilweng ka yona mo ntlheng ya boka-pela ba yona ba go fitlhelela se o se batlang. Speed sa yone ke sa botlhokwa thata, data e botlhokwa mme mo kgweding e fetileng ke dirisitse data ya three hundred and eighty e matsatsi a ka bang thirty gore ke dirise otlhe mme ke itumella yone.

Nna data nka rata go data ya two hundred Gig, ka two hundred Gig e ka ba di Gig tse nka kgonang go di itumella gobane ke lebeletse gore mo matsatsing a ka bang a ma thirty matsatsi a kgwedi, fa ka letsatsi ke dirisa data ya five Gig ka letsatsi gora gore ka matsatsi a ma ten tlabe ke dirisitse fifty Gig, mo matsatsing a mang gape a ma ten ka dirisa another fifty Gig, so ge ke na le two hundred Gig ke a itse gore mo matsatsing a kgwedi otlhe nka kgona go dirisa data eo. And ke akanya gore e tshwanetse e be data e rekegang e nka kgonang go e fitlhela sentle ke dirisa founu yaka ebile e ka batla gore e fitlhe mogare ga kgwedi, fifteen jalo.

Batho ba le bantsi ba bua jalo ka mafaratlhatlha a five G go lebeletswe gore lebelo la yone le be lebelo la ka pele, mme rotlhe re ka kgona go dirisa internet ka tsela e re ke akanya gore batho bao ba e leng gore ba tlhoka ditiro ba ba leng mogae ba ka sologela molemo ke lebelo la yone gonne ba ka kgona go dira dilo dingwe ba dirisa didiriswa tsa bona kgotsa di phone tsa bona ka mafaratlhatlha a five G, mme seo se ka etsa gore ditšhono tsa ditiro tsa mogae di be dintsi go feta tse di teng segompieno mme ba itse gore ba na le mafaratlhatlha a ka ikangwang a internet.

Aa tsala, tsala aowa e re ko tlhalosetse bona o tlhoka gore o tsene mo, wa bona? Fa o fetsa go tsena fa o tlhopha data e o e tlhokang o tla lebella gore ke ya bokae o lebelela gore e tseya matsatsi a makae, mme morago ga moo o etsa o tobetsa fano mo go tweng reka, wa e reka e tlile go tsena mo founong, o tlile go fitlhela molaetsa, molaetsa o tla o bolella gore data ya gago e simolotse go dira o ka e dirisa go ikgolaganya le ditsala, ba losika le go boitsibiso mo mafaratlhatlheng founa yago e ntle ka kgona go dirisiwa go dirisa data.